Nama ke e besa ka dinako tsa ho ithabisa. Nako tse tla be re entse bo pati kapo e le birthday ya mokgotsi wa ka. Nna ke rata ho besa nama ya kolobe le ya kgomo. Ke tsona tse ke di ratang .

Ee, ho baleng wa ka ka history ya Basotho. Ba entse ka matla ohle ho sa re nele dithuto tse tla re kgelosang.

Ee, kgoleng ya ka ke ile ka sebetsa ka letsopa. Malome wa ka o ile a nruta ho etsa koloi e nyane ka letsopa. O ile a nruta le tse ding tsa dintho ho di etsa ka letsopa. Ebile ke ikemiseditse ho ruta le bana ba ka. Hoba ke nahana hore ke ntho e batla e thabela ho bapala ka yona.

Ho na le lefu ko hae ene nna ke tseba ho pheha dijo tse monate. Dijo tse ke tla di pheha ke kgoho, ke nama ya nku le nama ya kgomo. Batho ba tlang ba tla tseba ho kgetha hara tseno tse tharo hore na ba rata efeng. Ke etse le di-salad-e tsa ditapole. Ke etse stampo ke etse le rice. Ke mix-e le chakalaka le merokgo e meng. Ke etse ntho e nngwe e batho ba tla e ratang.

Ha ebe ke ya plek-eng enngwe, ho tla tlameha hore mmuso o re fe motlakase le metsi. Ha re fitlha polekeng eo enngwe. Ha o se na metsi le motlakase mono re keke ra dumellana.

Tjhe, nna ha ke tsebe ka nnete hore motoho wa setso o pheuwa jwang.

Ho ba ke sejalo se hantle, se fodisang thepa, ke ka hoo ho sebediswang yona kantle ho dijalo kaofela.

Ee, kannete ha se hangata re bona mafuhadi a re busa metseng ya rona. Mare ka mokgo ke bonang ka teng. Ho ka se be le bothata ha batho ba bomme ba ka re busa. Batho ba bomme le bona ba kgona ho hodisa setjhaba. E ka se be bothata ha batho ba bomme ba ka ba di- leader tsa rona.

Dijo tse ntse ke di thabela le ha jwale ke moroho wa thepe ka papa. Tse ding tsa dijo ke poone e besiweng.

Tjhe, lapeng la heso, ha ke tsebe ka tatellano ya ho tshela mobu hohang.

Moetlo wa basadi ho feta ke ho ba bo mme. Moetlo ona o etswang ke batho ba bomme e kgonwa ke bona feela. Batho ba ntate ba kekebe, ba kgona ho o etsa moetlo e batho ba bo mme ba o etsang.

Tsela ya hore ha ra hodiswa ka ho tshwana le hore re holetse naheng tse fapaneng, ke yona e etsang hore nakong tse ding re sa hlomphe meetlo ya merabe e meng.

Ee, sepheo sa lebollo se na le serithi. Ba tswang teng nou tjena motseng ba phela ka tsela e nngwe e seng hantle hohang. Ba rata ho lwana, ebile ba rata le ho nyenyefatsa batho ba bang ba sokang ba ya lebollong.

Mokgotsi wa ka ke o founela tjena, hoba ke na le taba tse bohloko. Mokgotsi wa ka o ile a kula, e leng Thabiso, pele a hlokahala. Lefu se le tla tshwarwa ka Sateretaha ka eight. Ke utlwile bohloko haholo fela ha ke tsebe ebile ke ka etsa jwang hore ke ikutlwe ke le betere.